Kuqakathekile ukutlhogomela abantu abalupheleko emakhaya wabo ngoba babuthakathaka.

Ubudisi obande ukuqalana nemindeni etlhogomela abantu abalupheleko, ukungabi nemali eyaneleko.

Imiphakathi ingabasiza abantu abalupheleko abanakekelwa emakhaya, ngokuthi banande beza, balungise la bahlala khona, babaphekele, babahlambise.

Abasebenzi abasebenza ngabantu abalupheleko, bangabandulwa ngokuthi babe nesineke, benze umsebenzi wabo ngefanelo.

Kuqakathekile ukuhlonipha abantu abalupheleko, ukuze bahlale banesithunzi.

Amatlinigi amakhambangendlwana ayafika ngekhethu.

I-HIV iligcikwana elihlasela amasotja womzimba, liwenze abe buthakathaka bese uyagula.

I-AIDS kulokha bona i-HIV seyihlasele amasotja womzimba wakho, sewugula.

I-HIV ne-AIDS uyithola lokha uya emsemeni nomuntu emphetheko ungakavikeleki.

Umlayezo engingawupha umuntu oqeda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV or i-AIDS, ukuthi athathe imitjhoga yakhe.

Igadango elingathathwa mumuntu oqeda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV, ukuthatha imitjhoga masinyana.

Abantu bangaziphephisa ekutholeni i-HIV ne-AIDS ngokuya emsemeni baphephile.

Iindlela ezingenza ama-ambulensi angene lula eendaweni zemitlhatlhana, kukuthi iindlela zabo zihlale zizihle, zivulekile.

Abalaphi bendabuko abasathathelwa ehloko esikhathini sanje.

Iye, iinhlahla zesintu zifanele zifakiwe emitholapilo.

Iye, ngiyakholwa bona iinhlahla zesintu zingakwelapha ukugula kwamalanga la, nazingafakwa emtholapilo.

UmNyango wezePilo ungabakhuthaza ngokuthi ubafundise abantu bona, neenhlahla zesintu bazisebenzise khudlwana.

Awa, ihlangano engamele zepilo ephasini ayiyenzi imizamo yokuthi iinhlahla zesintu zithathelwe ehloko.

Okungasiza msinya ukufaka iinhlahla zesintu kemitholampilo, ukuthi abalaphi besintu basukume.

Iinhlahla zesintu nazifaka emtholapilo, kufuze zibe ngamabhodlelo neempakana njengeenhlahla zesimanjemanje.

Iye, abodorhodere nabo-nurse ematlinigi kufuze bafundiswe ngokugula okufuna iinhlahla zesintu.

Iye, eembhedlela kufanele abodorhodere basizane nabelaphi bendabuko kokhunye ukugula.

Kungaba kuhle nakungaba nenyanga erhatjha iindawula, ihlole isiguli ntanzi, ukuhlola bona mtjhoga wesikhuwa namkha wesintu ekufuze sinikelwe wona.

Awa, imitjhoga yesikhuwa neenhlahla zesintu akafuze zibekwe zoke.

Iye, kusazokwenzeka bona imitholapilo ibambisane neenyanga nezangoma.

Ikambiso efanelwe ilandelwe ekubambisaneni kwemitholapilo nabelaphi bendabuko, ukuthi bahlukaniswe ngendawo yokUberegela.

Awa, imitjhoga yesikhuwa akamele ilethwe endumbeni.

Ophethe zePilo mele enze isiqiniseko sokuthi imitholapilo nabelaphi bendabuko bayasebenzisana.

Iye, bakamanye amezwe bangazisebenzisa iinhlahla zesintu abazifumana emitholapilo yelizweneli.

Kuthi iinhlahla zesintu njengamarherhetjha neentolwane zifumaneka nemitholapilo yangaphetjheya, mele abodorhodere bakhona beze bazozifundela ngapha ezweni lethu.

Isizo elirhabako kulokhanyana kuphakathi kokufa nokuphila, isimo sisimbi.

Ziqakathekile iinthuthi zabantu abagulako, ukuthi zitholakala lula abantu nabaphathekileko.

Iintjhijilo nofana ubudisi obandise ukutholwa ziinthuthi zabagulako eendaweni zemakhaya, ukuthi iindlela zabo azisizihle.

Iindlela ezimbi zikhandela iinthuthi zabagulako ngokuthi abakghoni ukufika ngeenkhathi.

Umphakathi ungasiza iinthuthi zabagulako bona zifikelele abagulako msinyana, ngokulungisa iindlela zabo.

Iye, isizo elirhabako lezepilo liyafumaneka endaweni yangekhethu.

Awa, amaziko weencimamlilo akaneli endaweni engihlala ngakiyo.

Awa, amalunga womphakathi akafundiswa ngokwaneleko ngokukhandela ukusebenzisa butjhilweni izinto ezingabambekela umlilo oyingozi.

Abantu bangayeleliswa ngokufundiswa ngeendawo ezisengozini yokulumathiswa mlilo.

Kulula khulu bona indawo yemitlhatlhana ilumathiswe mlilo yoke ngesikhathi sinye ngoba ihlalelene.

Amajima wokuvakatjha kwabacimimlilo eenkolweni, kungasiza khulu ukufundisa abantwana ngobungozi bomlilo.

Kungaba bacimimlilo abangadlula etjhumini, abangabhula umlilo wesikhotha endaweni emahegere ayikulungwana.

Lokha indlu nayilumethe umlilo, ungasinda ngokuthi uyithele ngamanzi.

Indlela elula yokucima umlilo eendaweni zemitlhatlhana lokhuya imizi yakhona nayithungeleleko ngomlilo ngobunengi, ukubiza abacimimlilo.

Akusilula ukubona isisusa somlilo lokha nakutjhe indawo ekulu.

Abasebenzi besizo lokuthoma, mele bafundise umphakathi weendawo zemitlhatlhana ngokuvikeleka emlilweni.

Indlela elula yokucima umlilo endaweni enesiminyaminya semithi, abantu namkha imizi, kUberegisa isiphaphamtjhini.

Iimphathimandla zeencimamlilo kufuze ziwuvakatjhele kabili ngonyaka umphakathi emajimeni wokuyelelisa ngobungozi

Iye, kungaba kuhle bona boke abantu abatjha bahlonyiswe ngamakghonofundwa wokucima umlilo.

Ama-pipe wokucima umlilo akabe khona umuzi nomuzi.

Iye, izakhamuzi zemaplasini ziyazi ngobungozi bokwakha eenkhisini namkha magega nomlambo.

Awa, besizo elirhabako abafiki masinyana nakunabantu abasengozini yeenkhukhula eendaweni zemakhaya.

Umuntu osengozini yeenkhukhula lokha nakasalinde besizo elirhabako, angadosela umtato abangamrhelebha abaseduze.

Iye, indawo esahlelwe ziinkhukhula kufanele bona ibekwe ngaphasi kweendawo ezisesigabeni salezo ezivelelwe yihlekelele.

Besizo elirhabako bangabikelwa ngomtato ngesehlakalo seenkhukhula endaweni yemaplasini.

Iye, kuqakathekile bona abantu abahlala eendaweni ezisengozini yeenkhukhula, bakhoseliswe emasondweni

Iindlela ezilula zokufudusa imiphakathi esahlelwe ziinkhukhula, kusebenzisa isiphaphamtjhini.

Nakungafakwa amatshwayo ayeleliswa ngokuthi abantu bangakhi eendaweni eziseenkhisini, abantu ngeze bawalandela amatshwayo lawo.

Iye, urhulumende mele abakhele ngobutjha abantu abonelwe izindlu zabo ziinkhukhula.

Indawo ephakamileko ifanelekile ukwakhela abantu abavelelwe yihlekelele iindawo zesikhatjhana zokufihla ihloko.

Unophehlwane angakghona ukuthutha abantu abangaphezu kwetjhumi nge-iri endaweni esahlelwe ziinkhukhula, abatjhidisele endaweni eyomileko.

Awa, azikho iinsetjenziswa zokufudusa abantu abasahlelwe ziinkhukhula endaweni yangekhethu.

Abantu abahlala emaplasini abanabuyo mabavelelwe yihlekelele yeenkhukhula.

Umuntu wemaplasini angadosela umtato besizo elirhabako nakabhodwe ziinkhukhula ebusuku.

Abahlali beendawo zemitlhatlhane mele balinde umasipala abahlalise kuhle, khona kuzaba neendlela ezivulekileko i-ambulensi izokghona ukungena lula.

Iintjhijilo abatjhayeli bama-ambulensi abahlangabezana nazo nabarhabele eendaweni ezineemphande ezingakahleleki, kukuthi abakghoni ukufika masinyana barhelebhe.

Indlela engcono ama-ambulensi angafika ngayo lula endaweni eneemphande ezingakahleleki lokha kunobujamo oburhabako, ukuza ngonophehlwana.

Iye, iindawo zemadorobheni zilithola ngconywana isizo le-ambulensi nakulinganiswa nezemakhaya.

Kulula khulu ukufumana i-ambulensi endaweni yangekhethu nakunobujamo oburhabako.

Iye, ama-ambulensi weSewula Afrika akulungele ukukhamba eendleleni ezinganasikontiri, lokha narhabele lapho kunobujamo oburhabako.

Umraro obangelwa ukuriyada kokwakhelwa kwabantu bemaplasini iimbhedlela, kukobana abasibanengi.

Umraro wokwebiwa kweenkoloyi imitholapilo ebomakhambangendlwana, ingararululwa ngokuthi balandelwe mapholisa ngemva nabaya la bayakhona.

Angithandi bona amalunga wepalamende nakagulako angayi eembhedlela zakarhulumende aye eembhedlela ezizijameleko ngombana, ngeze babona iintjhijilo esihlangabezana nazo.

Abatjhayeli bama-ambulance nabafuna ukuya la bayakhona, barhabele la babizwe khona kufanele bakhambe nekhamphani yabomatjingelani babalekele iingebengu.

Iye, ukufaka isibawo nge-internet kubekwe ilanga ekufanele uze ngalo, kungaphungula khulu imijeje emide emitholapilo.

Kufanele kusolwe abasebenzi besibhedlela ngombana bekafanele babone nakufuneka irhelebho elirhabako.

Indlela abasiza ngayo eembhedlela zakarhulumende iphasi khulu kuneyangeqadi.

Iimbhedlela ezizijameleko ngilezi ezisiza abantu ababhadela itjhorensi yenyanga neenyanga.

Angeze kwaba kuhle nakungathulwa umthetho wokuthi abasebenzi besibhedlela nabasola ngathi isiguli siloyiwe, basijikise, basithumele enyangeni.

Iinkoloyi zabacimimlilo azijami emarobodweni ngombana suke kunesimo esirhabileko.

Abacimimlilo nakungena lapho okutjha khona, bayazihlalela.

Ijinifomu yabacimimlilo iqakatheke khulu ngombana iphephile.

Uvumelekile bona ubize abacimimlilo bazokubhula umlilo nanyana umncani.

Abacimimlilo bakghona ukufumana isisusa somlilo nanyana bafike ngemva kwesikhathi endaweni yesehlakalo ngombana bafundisiwe.

Nawubhema igwayi, ukhambe ulithintithela magega nendlela nawutjhayelako lingalumatha kutjho iinkhotha.

Ukuthi umtlhatlhana nawubamba umlilo ungabambi imizi eminye, imizi yakhona mele ingahlalelani eduze khulu.

Iphayiphi lesicimamlilo bona lingakafiki efledzini, kusebenziswa unophehlwana.

Ukuqinisekisa ukuthi ikoloyi yakho iphephile ekulumatheni komlilo, ungaqala koke okungabangela bona ilumathiswe mlilo.

Ukuhlangula abantu abangaphakathi kwendlu ebhodwe malangabu, ngingayithela ngehlabathi.

Isizo lokuthoma ongalinikela umuntu oqeda ukumhlangula, ebekangaphakathi kwendlu elumathiswe mlilo, ukumbeka into emakhaza nokumenza ukuthi aphefumula kuhle.

Uvumelekile ukucima umlilo abacimimlilo nabangakafiki.

Usorhulu ngingamtjela bona into ayenzako iyingozi khulu, angavuthela ngaphakathi kwendlu yotjani.

Umlilo wegezi awucinywa ngamanzi, igezi iyingozi khulu nayihlangana namanzi.

Ukuthi ikoloyi yami iphephile emlilweni, ngiqala yoke into engabangela ukuthoma komlilo godi ngihlala nginescimamlilo ngaphakathi.

Ukuvimbla bona ibhesi ilumathe ikhamba, uMsiza mele ahlale anesicimamlilo ngebhesini.

Umphakathi ungafundisa abantwana ngobungozi bokudlala ngomlilo, ngokuthi ngeenkolweni kubize abacimimlilo bazobafundisa.

Iinkhukhula lizulu elikhulu elinomoya, elirhurhula yoke into nezindlu.

Iinkhukhula kanengi zibasendaweni eziphasi neziseduze nemilambo.

Kungaba nengozi khulu ukungena ngemlanjeni ozeleko bangekho besizo lokuthoma.

Kuqakathekile ukuthi nibase emtholampilo, amanzi wezulu angabagulisa begodi amakhaza.

Umuntu osesiqongolweni sentaba lapho kungafiki khona ikoloyi, angahlangulwa ngonophehlwana.

Ukuqinisekisa ukuphepha nawukhamba uyama imilambo nemilanjana, uqaqada intaba ekulu, kufanele uphathe umakhalekhukhwini okhomba bona ungakuphi.

Umuntu olimele ehloko nakusalindwe i-ambulensi, fanele kuvalwa iingazi zingaphuma khulu.

Iindleko zokufulela komuzi la kuphadlhe khona besizo lokuthoma, kufanele zibhadelwe ngumnikazi womuzi.

I-GPS ingasiza khulu eendaweni ezinesiminyaminya semitlhatlhana.

Awa, amatlawana akwafanele akatelelwe ukusebenzisa iinkhandelambeleko.

Iinkhandelambeleko aziphikisani nekolo yesintu.

Eendaweni ezidosa emhlweni, kulapho kubelethwa khona ngobunengi, kubangelwa kutlhayela kweenkhandelambeleko.

Iinkhandelambeleko zenza bona noma uya emsemeni ungazithwali.

Ukuhlolwa emhlangeni kuyasiza bona amatlawana angazithwali asesemncani.

Iinkhandelambeleko ziqakathekile begodu ziphephile, azibangeli amagulo kangako.

Iye, abomma abasalandela isintu kufanele bazisebenzise iinkhandelambeleko zesikhuwa.

Abezimu ngeze bakufulathela nawungasebenzisa iinkhandelambeleko zesikhuwa.

Umuntu nomuntu uyazilawula bona mele nabantwana abayingaki.

Umndeni ungawuhlela ngokusoma, ungawuhlela nangeenkhandelambeleko.

Nawulandela ikambiso yokuhlela umndeni, uzuza bona ubelethe ngendlela othanda ngayo.

Ukusebenzisa iinkhandelambeleko kusiza umuntu ongumma ngokuthi ziphephile.

Ezinye iinkhandelambeleko zingakubangela ikankere ukukhamba kwesikhathi.

Iinkhandelambeleko azibhadelwa emitholapilo karhulumende.

Kuqakathekile bona abantu abalupheleko batlhogomelwe emakhaya wabo ngombana babuthakathaka, abasakghoni ukuzenzela.

Ubudisi obandise obuqalana nemindeni etlhogomela abantu abalupheleko kungabi khona kwemali eyaneleko.

Abantu abalupheleko abanakekelwa emakhaya, imiphakathi ingabasiza ngokuthi inande iyokulungisa la bahlala khona ibaphekele nokudla.

Abasebenzi abasebenza ngabantu bangafundiswa ukubekezela. Ukuze benze umsebenzi wabo ngefanelo.

Ukuhlonipha abantu abalupheleko abadala, kuqakathekile ngombana isithunzi sabo kumele sihlonipheke.

Iye amatlinigi abomakhambangendlwana ayafika ngekhethu.

Umraro wokuriyada kokwakhiwa kweembhedlela zemaplasini kutlhogeka kwemali.

Umraro wokwebiwa kwemitholapilo ebomakhambangendlwana ungararululwa ngokuthi kube nekhamphani yabonogada ezigadako.

Akusikuhle bonyana amalunga wepalamende nakagulako angayi eembhedlela zakarhulumende ngombana angeze abona iintjhijilo esinazo.

Abatjhayeli bama ambulensi mabaya la babizwe khona kufanele bakhambe nabonogada.

I-HIV yingogwana ehlasela amasotja womzimba ibanga i-AIDS.

I-AIDS ibangelwa kulokha i-HIV sele ingenelele emzimbeni ibabulele amasotja womzimba.

I-HIV AIDS uyithola ngokuya ungakavikeleki emsemeni nomuntu emphetheko.

Umuntu oqeda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV AIDS kumele athome athathe imitjhoga yakhe.

Umuntu nakaqeda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV kumele athome ukudla imitjhoga yakhona.

Abantu bangaziphephisa ngokuthi bathole i-HIV and AIDS ngokuya emsemeni baphephile.

Indlela ezivuleke kuhle zingenza bona ama ambulance angene lula eendaweni zemitlhatlhana.

Iye ukufaka isibawo emtholapilo nge-inthanethi bakubekele ilanga ekufanele uze ngalo. Kungayiphungula imijeje emide emitholapilo.

Abasebenzi besibhedlela kufanele basolwe nakube umuntu ujame umjeje isikhathi eside, abulwa yihloko wagcina wabhubha.

Abanye abafuni ukuya eembhedlela zikarhulumende, bakhetha ukuya kwezangeqadi ngombana izinga leembhedlela zakarhulumende liphasi khulu.

Iimbhedlela ezizijameleko ngilezi obhadela itjhorensi inyanga nenyanga uyisebenzise kizo.

Iye abalaphi bendabuko basathathelwa ehloko esikhathini sanje.

Iye kufanele bona iinhlahla zesintu zifakwe emtholapilo.

Iye iinhlahla zesintu zingakwelapha ukugula kwamalanga la. Nazingafakwa emitholapilo.

Umnyango wezepilo ungakhuthaza abantu ngokubafundisa bona neenhlahla zesintu bazisebenzise khudlwana.

Awa ihlangano eyengamele zepilo ephasini ayiyenzi imizamo yokuthi iinhlahla zesintu zithathelwe ehloko.

Ukwenzela iinhlahla zesintu indawana emitholapilo. Kungasiza lula ukuyifaka emitholapilo.

Iinhlahla zesintu nazifakwa emtholapilo kufuze zibe ngamabhodlelwana neempakana njengeenhlahla zesimanjemanje.

Iye abonesi nabodorhodere ematlinigi kufuze bafundisiwe ngokugula okufuna iinhlahla zesintu.

Iye eembhedlela kufanele abodorhodere basizane nabelaphi bendabuko kokhunye ukugula.

Angeze kwaba kuhle emitholapilo nakungaba nenyanga erhatjha iindawula ihlole isiguli ntanzi. Ukuhlola bona mtjhoga wesikhuwa noma wesintu ekufuze sinikelwe wona ngombana inkolelo zethu azifani.

Imitjhoga yesintu emitholapilo zesintu fanele zibe ngakelinye ihlangothi. Nezesikhuwa kufanele zibe ngahlanye.

Iye kusazoyenzeka bona imitholapilo ibambisane neenyanga nezangoma.

Ikambiso ekufanele ilandelwe ekubambisaneni kwemitholampilo nabelaphi bendabuko. Kukuthi bafanele bafundiswe ukusebenzisana.

Awa umtjhoga wesikhuwa akukafuze ulethwe endumbeni namkha emsamo wabelaphi bendabuko.

Umnyango wezepilo ufuze wenze isiqiniseko sokuthi imitholapilo nabelaphi bendabuko bayasebenzisana.

Iye abantu bakwamanye amazwe bangazisebenzisa iinhlahla zesintu abazifumana emitholapilo yelizweli.

Amadorhodere wangaphetjheya afanele afundiswe ngeenhlahla zesintu. Njengamarherhetjha neentolwane, khona zizakufumaneka emitholapilo yangaphetjheya.

Awa angeke kwaba kuhle nakungathulwa umthetho wokuthi isiguli nasifikako esibhedlela. Abasebenzi bakhona nabasola ngathi siloyiwe babe nelungelo lokusijikisa basithumele eenyangeni ngombana iinkolo zethu azifani.

Isizo elirhabako kulokha nakufuneka isizo kunesimo esiphakathi kokufa nokuphila.

Iinthuthi zabantu abagulako ziqakatheke ngokuthi zenziwe ngendlela efaneleko efunekako umuntu nakagulako.

Iintjhijilo nofana ubudisi obandise kutholwa ziinthuthi zabagulako eendaweni zemakhaya. Kukuthi iindlela zabo azisizihle.

Iindlela ezimbi zikhandela ukusebenza kweenthuthi zabagulako ngokuthi azikghoni ukufika ngesikhathi esifaneleko la zifuneka khona.

Imiphakathi ingasiza iinthuthi zabagulako bona zifikelele abagulako msinyana ngokulungisa iindlela zabo zikhambeke.

Iye zesizo elirhabako lezepilo ziyafumaneka endaweni yangekhethu.